Meetlo ya boholoholo ke meetlo e le ho ba e re thusitse re le batho, hobane re tjena kasheko ka baka la meetlo, ho hlompha meetlo ya kgalekgale. Le ho tseba hore na dintho di ne di etsuwa jwang, le hore na dintho tseo di re tswela molemo jwang. Ha o ntso o di hlompha, o di boloka, jwale ha o etsa dintho ka tsela ya hona jwale, ntho tse ngata di a fapoha ha o ba ne le tsela e hantle, eo bontshang ho etsa dintho ka tsela e lokileng, empa ha o ka imatahanye le meetlo ya boholoholo, o bona o tseba dintho tseo ba di o fahlolla le ho etsa dintho ka leihlo le leng le le ho ba le bohlokwa haholo.

Ke tla ba bontsha hore na ha ho pheha dijo tsa setso di phehwa jwang. Di phehwa ka tsela eo ba ha di pheuwa fatshe tsona ha di le monate, ho feta ha di pheuwa ka di-electric kapa tsona dikgase. Ha o pheha fatshe dijo tsa teng di ba na le tatso e fetang ya ditofo tsena tsa kgase. Ha o pheha ka mashala, dijo tsa hao di butswa ha monate ka tsela e le ho ba di a latsweha ho feta haholoholo, moroho wa thepe, ha o pheha o utlwa tatso ya teng ho feta ha o sebedisa mokgwa o mong wa ho pheha.

Motho ha itshwere hantle le haebane a na le maemo a tumme, a itshware hantle, a bua le batho hantle, a sa nyatse batho, a etsa dintho ka tsela e hlomphehileng, wa hlompheha setjhabeng le batho ba bona a na le molemo ho bona banka keletso ho ya ka mokgwa a itshwereng ka teng. Le semelo sa hae, o ba na le boemo bo le ho ba ha o mo shebile e le motho o ka nkang maele ho yena o lebelle seo a se etsang ka hlompho le boikokobetso, a sa nyatse motho e mong le hore le ha a tumme ho tuma ha hae, ha o mo mathele hloohong o etsa dintho ka hloko.

Ha o rekisa dijo tsa setso e ka ba kgwebo e ntle ha hona jwale, hobane batho ba bangata ba se ba rekisa dijo tseo tsa setso haholo ebile ba atleha kgwebong ya bona, hobane ba rekisa dijo tse tshwanang le maotwana, malamohodu, ditlhakwana le nama ya hlooho, ke tsona dijo tse ratwang haholo tseo. Kgwebo ya teng e phahame haholo ebile batho ba thabela dijo tseo, haholoholo ka nako ena, ke kgwebo e le ho ba motho a ka kena ho yona, ya mo thusa haholo atleha.

Borakgwebo ba dipalangwang ba tlameha ho eketsa dipalangwang, ho tlosa batho mapolasing kapa dibakeng tse hole, ho ba ba thuse ka yona teransporoto ho ba ye ditoropong. Ke nahana ho eketswe dipalangwang ho tla thusa leqeme la ho hloka teransporoto ho fihlela ditoropong ka nako.

Ha ke bone ho na le tshitiso ya letho haebane motho ha qeta ho kolobetsa ngwana kerekeng, a ka keteka le batho be leng ho ba ba atamelane le yena, metswalle kapa ba leloko. Ha a kgona ha a na le hona a ka etsa moketjana oo, ha ona bothata hobane ke e ngwe ya dintlha tsa bophelo tsa se a kgonne ho feta ho tsona. Ke maemo fela a buang hore wa kgona kapo jwang.

Mabenkele a rekisang di-take away, ke ona a mangata haholo ho feta dijo tsa sentso. Mabenkele a dijo tsa setso a manyane haholo dibakeng tse ding hobane, bakeng tsena kaofela ngata o thola dishopo tsena tsa di-take away di le ngata di fapafapane ka ho ya ka hore na ba rekisa eng, sebakeng seo. Hobane seo ke se ke kgwebo e ngata ho feta, empa ena e rekisang dijo tsa setso ke kgwebo e le ho ba ha e tholahale fela.

Eya, ho bohlokwa haholo hore baetapele ba sa tsebe dintho ba ye ho ba baholo metseng, ho tseba ha batsi ka ditsamaiso, tsa dintho hobane bona ba se na tsebo, ba tlameha ho ya moo ba tsebang ba se ba na le tsebo e batsi haholo hore na ba ba ka etsa dintho jwang. Le hore ba ka thola dikeletso jwang ho tswa ho bona, ha ho bohlokwa ho sa tsebe ntho o botse ho batho ba seng ba tseba ka yona.